Ke hore cricket-e ebe lenaneo la yona le le leng ditelevisheneng moo batho e tla re ha bana le bodutu ba batla ho shebella cricket-e fela, yona fela. Ebe le yona lenaneo la yona fela moo le etseditsweng hore o bapalwe di-cricket-e tsohle fela. O ka ba Mantaha, ho ka ba Labobedi ho hlahiswe le dipapatso tse fetileng ho yona. Eka ba kgona ho hula batho ba tswang mose ba bone tsela e re phelang ka yona mona Afrika Borwa. Ba bone cricket-e, ba e kenye le dikolong baneng ba banyane, ba yo batla bana bana ba banyane. Ba ise dikolong, ba ise makoisheneng. Ke tsela eo ba tla kgona ho huleya ka yona batho ba ka mose.

Batswadi re le kopanong ena, re kgathatsehile haholo ka bana ba rona bao ba sa ikwetliseng eo ebileng bao ba sa kgathallwang, matitjhere a sa ba kgathallang hore ba ikwetlisitse kapa ha ba ikwetlisa. Rona, nna jwalo ka motswadi ne ke re bana bana ba rona ba batlelwe motho a tla ba kwetlisa ba tsebe hoba matleng. Motho eno a tle Mantaha le Mantaha, a patalwe ke sekolo. Ba mo fe dintho, ba mo fe feela dintho tsa hore a kgone ho kwetlisa bana Mantaha le Labobedi le hoya Labohlano. A thusane le bana a thusane le rona batswadi ba bana hobane ha re tsebe bana ba rona ba ka bonwa ke batho ba kwana hodimo, ba bapalla dihlopha tse kgolo.

Ke motho ya ratang ditebele haholo, a di behileng pelong haholo ka pelo ya kaofela, ona le di-world title tse pedi. Ke motho a hotseng a rata nthwena ae etsang ya ditebele. Empa batho bane ba sena tshepo ho yena empa a tshepa yena, a itshepa le mokwetlisi wa hae a ntse a mo bolella hore a itshepe. Ke tsela eo a kgothatsang le bana bana ba banyane hore ba itshepe le bona. Ka le leng la matsatsi ba tla ipona ba se ba phethahala ditoro tsa bona. O ya ba kgothatsa ebile o ya ba hopotsa hore yena pele o ne a hlaha o ne a hlaya kae? Yena pele o qadile jwang? Batho bane ba sa tshepe ho yena, empa kajeno ke yenwa o tshwere mabanta a mabedi. Di-world title tse pedi di ho yena a le mong.

Ke ka rata hore dipapadi di bohlokwa empa le thuto le ona e bohlokwa. O se ke wa lebala thuto ya hao empa ntho ha oe rata, o batla ho e etsa, oe kentse pelong, o latele toro tsa hao. Thuto e ka dipapadi di ka o dipapadi di ka o kenyetsa mosebetsi, dipapadi di ka fetola lapa la heno. Bohlokwa ba dipapadi o ikemiseditse ebile ona le lerato la ntho oe etsang, e ka kgona ho fetola maemo a haeno. Tsebe re le kaofela ha ra fuwa dibukeng empa e mong o fuwe dipapading. Ikemisetse nthong eo ya papadi oe fuweng ekaba netball-o, ekaba bolo, ikemisetse. E ba le lerato la yona. O tla hola, o tla hola ho yona ebile e tla o sebelletsa, e tla sebeletsa lelapa leo.